Motswalle o kile wa utlwa ho monate jwang ho bapala dikarete le lelapa la heno? a ko leke hle motswalle wa ka otlo utlwe ho monate jwang ke ditsheho fela mono ho monate ho a tshehuwa ha monate.

Nakong tsa rona ne re bapala di-game tsa dishopong tsa metjhini, ne re bapala Mustafa o no na bo di-five bop bo diranta mme ne re bapala le snooker. Snooker e ne le ranta.

Motswalle ha ke bone e le tjhelete e ngata haholo hobane gym-ing, ho na le ditshepe tse ding tse ke senang tsona hae mme ho na le metjhini e meng e ka kgonang ho e sebedisa gym-ing hobane ha eyo hae.

Ke nahana hore ho ka etsuwa di-ground batho ba ka ikwetlisetsa di-ground-ong ha o bulwa di-ground.

Bana ba lokela hore ba kenye dipapading hore ba se ke ba ithola ba sebedisa dithethefatsi, mme ngwana o ka mo tlisa ground-ong a tlo bapala bolo kapa ho bapala sports seo yena a se ratang.

Ke kopa batho bohle ba ratang ho pheha, re kopane, re tlo etsa competition ya ho pheha mme hona le batho ba tla win-ang di-price motho a phehileng dijo tse monate, a tswileng number one.

Seo ba ka se etsang ke hore Advert-se business ya hae YouTube, WhatsApp ke TikTok, Instagram hore batho ba tle ba tsebe ka kgwebo ya hae.

Ke rata ho bapala di game tsa dikoloi do bapalwa hantle feela ka se ka ha o kganna koloi.

Ha ka thaba hohang ho tella batswadi di-game tsena tsa tsa di-eSport, tsena ke sa di beha hanyane hore o tlo kgona ho focus-a dibukeng tsa hao tsa sekolo, o tlo kgona ho lo hlompha batswadi ke tla o fa tsona hantle ha so o itokisitse.

Bohlokwa ba teng ke bohlokwa bo boholo haholo hobane jwale di-price batho ba kgona ho achiever di-price, bana ba kgona hore ba be ba itshepe, bana ba kgona ho phasa sekolong. Bana ha ba sebedise dithethefatsi, bana ba phetse hantle.

Ho bohlokwa haholo hore batjha ba bapale dipapadi mme ba ikwetlise hore batle ba kgone ho dula ba le hantle, ba kgone ho phasa, ba se ke ba sebedisa dithethefatsi.

Ke ile ka finyella katleho ne ke mathela di marathon, ke ile ka win a medal, ke tswile number one, ka win-a medal wa gold wa kgauta, mme ka win-a le medal wa bronze, ke tswile number two e fela batho ba neng ba matha ka pele ho nna ke ba thotse pele mme ne ke dula ke ile ka ba feta ho bolela hore o ka qala hanyane mara wa qeta pele.

Eya, batho bana ba bapala karolo haholo ke transnet kgolong ya ka ya dipapadi ha ne santsane ke matha.

Ke lakatsa hore ke bule business hore batho ba tle ba kgone ho fumana mesebetsi.

Ha ke dumellane le seo hobane ho ntsona le dihlopha tse ikwetlisang ba matha feela, empa ntse ba win-a ntse ba hlola ha ke dumellane le seo.

Ooh! motswalle ke ile ka win-a tjhelete ya betway ke ne ke betjhitse Chiefs. Chiefs ya win-a motswalle ke win-a tjhelete e ngata ha bohloko ke o kgothaletsa hore le wena o betjhe o tlo kgona ho win-a.

Ee, ho teng moo re ka ikwetlisetsang teng moo ke dulang teng. Hona le ground ke bona ele nthwe ntle haholo ke bona ele nthwe ntle haholo.

Re ka ikopanya le lekhanselara, lekhanselara la kgona ho thusa hore re tlo kgona ho fumana tjhelete.

Mongaka ke kopa o kgethe papadi eo ka e thabelang ho e bapala mme o kgone ho ba le metswalle.

Ke ntho e ntle haholo ya ho tshehetsa youth ya ho tshehetsa batjha, hobane batjha ha ba tlo kgona ho sebedisa dithethefatse e tlo kgona ho phela maphelo a hantle.

Eya, batho ba ka kenela di-sports thoko ona hore ba tle ba kgone ho fumana tjhelete eo, ba ingodise o tla bapala le ona hore batle ba haba win-a ba kgone ho fumana tjhelete.

Ee, papadi e ke e ratang haholo, ke bolo, melao ya teng, ke e tseba kaofela re na le di flocking rena le dikhona re na le di-chuck rena le di-panel re na le dintlha, re na le batho ba bapalang morao, re na le batho ba bapalang pele, re na le batho ba bapalang mahlokore, re na le batho ba bapalang pin ba korang dikolo. Re na le di re Afrika re na le di-card tse tshehla rena le di card tse kgubedu card e kgubedu e bolela hore o tswile card e tshehla, e bolela hore wa kgale one o bapale bolo hantle.